Ke ithutile hore o ka fetola takatso ya hao hore e be tjhelete e kenang ka botsitso le boqapi. Motho eo o sebedisa talente ya hae ya dinepe, ho nka dinepe tsa bolo ya maoto, ho haha bamamedi ba marangrang, ho holela batshehetsi le ho fumana tjhelete ho tswa diponong le dipapatsong. O bontsha hore ka tsebo, telephone le internet o ka iketsetsa monyetla, e sita ho tswa torotswaneng.

Ho ba setshwantshisi, ho entse hore ke elellwe haholwanyane hore na ke bua jwang, ke apara jwang le hore na ke itshwara jwang. Ke kopana le batho ba bangata ka hoo, ke dula ke itokisitse ebile ke shebahala hantle. Ke sebedisa metjha ya ditaba ya setjhaba ka hloko haholwanyane, mme kea rera letsatsi la ka mabapi le boitlhakiso, ho nka filimi kafo diketsahalo. Ke bophelo bo maphathephathe, empa bo entse hore ke tsepamise kelello le ho ba le boitshwaro.

Ngwanaka kea tseba hore ha ona metswalle hona jwale, mme seo sa ntshwenya. Ke batla hore re bue ka ho kena ya papadi eo o e ratang, ha o bapala papadi e itseng, o kopana le bana ba bang le a sebetsa le le sehlopha, mme la ithabisa ha mmoho eo e tla o thusa hore o itshepe, o dule o le mafolofolo, mme o etse metswalle ya nnete e nang le dithahasello tse tshwanang le tsa hao. Ha re lekeng e le nngwe, mme re bone hore na o tla ikutlwa jwang.

Jwalo ka batswadi, re lokela ho sebetsa ha mmoho le matitjhere. Re tlameha ho hopotsa bana ba rona hore, boikweiso bo aha bokgoni le boitshepo. Lapeng ke ka ba behela ka thoko nako ya ho ithuta kapa ho ntlafatsa, re lokela ho kgothatsa, ho putsa boiteko le ho bontsha thahasello ho seo ba ithutang sona. Haeba matitjhere a sa ba kgothalletse, re tlameha ho kopana le sekolo, mme re kope tshehetso e eketsehileng e seng ho kgutsa.

Nna ke re, ha re hole ha mmoho, haeba o rata ho pheha le ho arolelana internet-eng, ikopanye le nna. Re ka tshehetsana, ra arolelana malebela, ra ntlafatsa di-video tsa rona le ho finyella batho ba bangata. Ho na le sebaka bakeng sa rona kaofela, ha re theheng setjhaba sa dijo se kgothatsang ba bang.

Nka beha diketsahalo tsa dipapadi tsa lehae, ke hlahisa dipapadi tse monate tse rutwang dikolong. Ke abelana di-video tse kgutshwane ka dipuo tsa sebaka seo. Ke sebetsa le mabenkele a difono, ho kenya dipapadi e sale pele, ke bapatsa dipapadi tse kantle ho marangrang tsa data e tlase.

Ke ne ke ka re, kea o tsotella mme ke batla hore o phele hantle mme o be matla. Ho ikwetlisa ho thusa mmele wa hao le kelello ya hao hore o ikutlwe o le betere. Ho o fa matla le ho thusa ho tsepamisa mohopolo. Ha re fumaneng ketsahalo eo o e thabelang, mohlomong ntho e monate e kang ho tantsha kapa ho bapala ka ntle. Ke tla o tshehetsa mohato o mong le o mong wa tseba.

Ke rata sebapadi sena sa rugby hobane se sebetsa ka thata, se bapala hantle, mme ha inehele le ha dintho di le thata. O bontsha tshebedisano mmoho le tlhompho ka hara lebala le ka ntle ho lebala, ha o mo shebella ho nkgopotsa hore na ke hobaneng ha boiteko le maikutlo di le bohlokwa e seng fela ho hlola.

Kamano ya ka le titjhere ya ka tshimong ile ya iketla le ho ntshehetsa. O ile a nkgothatsa, a fana ka dikeletso, a bile a bapatsa boiteko ba ka. Re ile ra tsebana ka ka nqane ho phaposi ya borutelo, e leng se ileng sa etsa hore ho ithuta le ho itlhakisa e be monate le ho nthusa hore ke ntlafale.